Na o ne o tseba hore ho na ho na le meroho e fumanwang naheng e le meroho ya Sesotho? Meroho e kareng tenane papasane leshwabe le le haratshwana ke mefuta e meng ya meroho ya Sesotho e fumanwang naheng, mme yona o ka e pheha, wa e boloka ka hara makotikoti kapa dibotlolo tsa kgalase. Ha o so o entse jwalo e ka jowa le ka mora nako e telele o ka isang dikgweding kapa selemong.

Batho ba mehleng ya kgale ba ne ba qhekella mushroom ka ho kgabela dijong ba ne ba e nka ba e kgabela ba etswaka le dijo tse pheilweng, mme batho ba neng ba sa rate mushroom ne be ke ke ba utlwa le hore o teng mushroom hara dijo tsena tse ba di jang.

AI e ka sebediswa temong e bohlokwa haholo ebile ya hlokahala ka ha e fana ka malebela e fana ka hore na dintho di ka etsuwa jwang ka tsela e betere. E ka fana le ka ditsela tse ntjha tsa hore na temong mona re ka kenya mekgwa e feng ya ho lema e ka thusang hore dijalo di matlafale? Re tjhaye re e kotule dijalo tse matlafetseng ebile di le ngata hore di ka fepa setjhaba se se ngata kapa tshwanang kapo hona ho rekiswa le hore di ka romelwa mose ho mawatle e le ho nyolla moruo wa naha.

Sehwai se setjha se ka qala pele ka ho itshebeletsa kapa ho sebetsa ka batho ba haufi ba bo lelapa jwalo e seng ho qala ka ho hira batho hoba ha so bone hore na temo e tla mo sebeletsa jwang le hore dijalo tsa di lemmeng di tla hlaha di atlehile ho le hokae. Jwale ho betere hore a qale ka batho ba banyenyana e leng batho ba haufi le yena e leng ho kabang lelapa e le hore a tla se ka iphumana a sebedisitse tjhelete e leng hore ha a na yona ho patala batho ba ka ba hirang. Ho molemo hore a eme a bone hore mose sebetsi ho sebetsahala jwang. E re mola a bona business kapa kgwebo ya hae e atleha ebe le hona a qalang hore a ka hira batho ba bang.

Bo rapolasi ba rona ba Afrika Borwa ba romela ditholwana tseo di hlahisitsweng profinsing ya Western Cape, Foreisetata le Limpopo kantle ho naha mme ditholwana tseo tsona e kaba dilamuni, morara diperekisi di-lemon le tse ding tse ngata mme ditholwana tsena di romelwa di dikontinenteng tse fapaneng tse kang Middle East Asia le Europa.

Ho bohlokwa hore diphoofolo di iswe ngakeng ya diphoofolo kapa hona ho bitsetswa ngaka ya diphoofolo polasing. Sena se bohlokwa ka hore diphoofolo di ka kgona ho thibela mafu a e soka a ba teng kapa hona hore ngaka ya diphoofolo e bone lefu le sa le qalong e le ho thibela hore lefu lena la ka ba la nka bophelo ba phoofolo. Ho bohlokwa haholo hore bonyane ha ngwe ka selemo diphoofolo kapa tsona dikgomo di hlahlojwa ke ngaka e le hore di tle di kgone ho hlahisa nama ya boleng bo hodimo bo ka kgonang ho romellwa dinaheng tsa matjhaba.

Mehleng ya kajeno ntho e re sitisang hore re ka iketsetsa dijo jwalo ka diperekisi tse bolokuweng ka hara dibotlolo tsa di-can fruit ke hore ha re sa na nako boholo ba nako ya rona re e qeta mesebetsing e nngwe hape kore ha re ithute re le batjha hore re ipolokele dijo re iketsetse dijo tseo re ka di bolokang ebe re tlo di ja ka mora nako e telele. Ha re na tsebo re le batjha ba hona jwale kapa batswadi ba hona jwale ha re ka rata ho ithuta mme ha re na tsebo e jwalo ya hore re ka di etsa dintho tsena.

Motho ya batlang ho qala ho lema re ka qala pele ka ho ya ho batho bao e leng kgale ba lema a rua tsebo a sebetsa le bona matsatsi a ka isang kgweding a ntse a ithuta hore na temo e sebetsa jwang mobu o lokiswa jwang. Ke dijalo difeng tse nepahetseng ho lengwa ka nako e itseng ya selemo e re hee kamora moo ho sa fumane tsebo e jwalo a ka qala hanyane re qale hanyane jareteng kapa lapeng a ithute hore temo ya mo atlehela kapa ha e mo atlehela a ithute le hore ke dijalo difeng tsa ka di lemang ka nako eo e feng ya selemo hore di tle di atlehe. Kamora moo ho bona dintho di lokile a ka kgona hore a tswele pele a reke polasi kapa saete e kgolo mo a ka lemang teng.

Ee, ke motho ya lemang haholo jareteng. Ke rata temo ke hodile ka temo ke hodile le batswadi ba ka ba le ba nrutile temo. Ke lema ka tsela ya hore ke phethola mobu ka kgarafu ebe ke tshela peo mobung kamora mono ke se ke dula ke tshela letsatsi le letsatsi ka nako e le nngwe e tshwanang ya letsatsi. Sena ke se etsa haholo nakong ya Kresemese ho o atamela matsatsi a Keresemese e le ho lemela hore ke tlo ja le ba lelapa dijalo tse ka reng moroho wa cabbage sepinatjhe, dihwete le beetroot. Ke bone tsela ena e ke e sebedisang ya ho lema eng katlehela haholo ka ha dijalo tsa ka di dula di atlehile di tswa le manoni mobung.

Basadi ba bapala karolo e kgolo haholo ha e tla tabeng ya temo. Basadi ke batho ba matjato haholo ba kgona hore ba ka etsa dintho di etsahale ka pele moo ba teng ba kgona hore ba ka etsa mosebetsi o mongata ka nako e kgutshwane le dikelello tsa bona di sebetsa ka pele ho nahana mefuta e meng e metjha e ka sebediswang kapa tsela e potlakileng ya hore mosebetsi o ka phethahala. Basadi ke batho ba eleng hore ba ka thusa le hore ha bo ntate ba ntse ba ba lema majareteng kapo hona dipolasing ba kgone hore ba ka ba etsetsa dijo hore ba behe thekeng hore ba sebetse ba le matla. Basadi ke batho ba bohlokwa haholo temong ya rona. Ba tlisa haholo hore mosebetsi o phethahale mme dijalo di hlahe di nonne.

Mangangajane ke dijo tse monate tseo Basotho ba neng ba di etsa mehleng ya kgale tje le hona jwale ntse di etsuwa le ha ele hore ha e sa le ka bongata jwalo ka pele. Diperekisi di omiswa hore re le lefatshe nako ya hore di jewe di be teng nako e telele di ka bolokwa nako e telele hape ho diperekisi di omisitswe di lahlehelwa ke metsi ano a teng ho tsona, mme di ka kgona hore di be bobebe hore o ka di nka mohlomong o ya tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng le hape nthwe e nngwe ke hore di monate ha se di omisitswe jwalo. Mangangajane ke dijo tse monate haholo tse leng tsa tlwaeleha. Ho tla re ntse re hola.

Ho ya ka nna ha ke utlwe ekare ho na le tsela e nngwe ya hore motho a ka qoba kapa sona sehwai kapa kgwebo ya temo e ka qoba tax e ka qoba e ka qoba lekgetho ka ha mohlomong ha ke etse mohlala hore kgweding ena kapa selemong sena kgwebo ha ya sebetsa hantle ha ya etsa diphahello tse ntle. Lekgetho ha le no ba teng empa le tlo fetisetswa selemong se tlang sa ditjhelete, mme tax eno e ntse le tlo hulwa. Ho ntso ho le jwalo ha hona tsela e nngwe ya ho qoba lekgetho ka hare ho naha.